Mina ngingancoma umculo wezokholo ngoba kaningi uma abahlabeleli abahlabelela umculo wokholo, izinhliziyo zethu siyakholwa uma sinezinkinga sithole ukuncedakala, sithola imilayezo kule miculo yokholo.

Uma kuba nama-load shedding, singakhona ukusebenzisa ama-solar, ngoba i-solar ayisebenzisi ugesi isebenzisa ilanga, futhi ilanga lihlala likhona ngey'nsuku zonke.

Umehliko ukuthi, ama-contrast akatholakali lula, futhi ukuze uwathola kumele ubhatale imali eningi, and then ayathengeka.

Kumele abalandeli bakho babe nalokho abakukhulumayo uma wenza i-show, futhi kumela ukhulume nangezihloko ezibafakayo. Ukhulume futhi nama-experiences wabo.

Yebo, umehluko ukhona. I-three G, isebenzisa isipidi se-eight megabyte per second. I-four G, isebenzisa twenty-eight megabyte per second. I-five G, isebenzisa isipidi esiningi ten times faster than i-four G.

Uma ngithenga idatha ngithenga ngebhenki. Uma uthenga ngebhenki liyathengeka, futhi kuyindlela elula ukuthenga ngebhenki.

Yona iyasiza ngoba esinye isikhathi noma kunegezi, nanoma ugezi ungekho, uyakhona ukuthi uyisebenzise i-mobile router.

Amanethiwekhi wonke awavumi. Uma uthenge idatha kule nyanga, iphelela kule nyanga.

Kubaluleke kakhulu ngokuba nabo bazozizwela bamukelekile esizweni nakubantu.

Yebo, kubalulekile ukuze bakhone ukukhulumisana nabo bathole ukuthi baphuma kuphi, bacale kuphi, nokuthi bafuna ukuzibona bakuphi.

Kubaluleke kakhulu ngoba, esinye isikhathi eminye imindeni ayikhoni ukuthi bathenge idatha, futhi abanye abantwana besikolo bakhona ukwenza umsebenzi wesikolo ngaphandle kokuthi babe nenkinga yedatha.

Yebo, ngiyancuma ngiyavumelana nayo futhi lokho kungasiza ukuthi abantu bangakhethululi abanye abantu. Sibe yinto eyodwa.

Yebo, kufanele ukuthi ibe nesevisi ekhokhelwayo, ngoba uma sisebenzisa i-Wi-Fi, kumela kaningi ihlale ilungelwe ukusebenziswa.

Sokuqala uzofuna izindaba ezenzekalayo kwikhomunithi. Ufune futhi nezindaba ezenzekayo emhlabeni wonke kusaseyisikhathi ngaphambi kokuba ungene esiteshini.